Ke le mošwa ke itse dijo tsa setso go tshwana le morogo, dinawa, , masonja, maotwana ke rutile ke nkgono wa ka ke na le dijara di le some le botshelela.

Meaparo e mengwe ya setso sa baTswana o o ka aparwang mo boemong jwa moaparo wa sekai e ka Seesimane mme o rotloetsa boitshupo jwa setso le boikgantsho, botho le bosweu merafe e e tlwaelegileng mo lefatsheng la setso sa baTswana e emela botlhokwa le seriti. Moaparo ono ka tlhabololwa ka mekgabiso ya sekai dipheta, dikgwele, le dipasa. O rotloetsa tlhokomelo ya ngwao ebile o dira gore batho ba kgone go e kgokanya le setso sa bona mo diphuthegong tsa .

Mo nna ka Setswana ke apara tshega kapa ke moaparo o o tlwaelegileng wa setso o dirilweng ka letsela le le kgabileng, gantsi le le nang le merafe ya Botswana. O ka apara tshega kgotsa letlhare mo boemong jwa dress ya sekai o le moletlo, lenyalong, le gale mo di diragatsong tsa setso.

Nna ke akanya gore phitlho ke nako e botlhoko go ja mmogo fa morago ga yone ke tsela ya go tshela botlhoko le go tshegetsana ka boitumelo le kutlwano, gape go ja morago ga phitlho go kopanya ba losika, baagelani, le ditsala go supa kutlwano le kgolaganyo e leng botlhokwa mo mokgweng ya Setswana.

Boikaelelo jwa mekgwa ya go isa basimane kwa sekolong sa go rupa jaaka go aga le go betla, go na le seabe se segolo mo setšhabeng sa gompieno. Ba ya go ruta bokgoni ba go iphidisa, go fokotsa bojalwa le matshelo mo mebileng, go tokafatsa ikonomi ya setšhaba, go agela setšhaba leloko le le nang le maikarabelo, go ruta tlotlo le maitsholo a setso. Ka kakaretso boikaelelo jo ke go tlhabolola bašwa ba ba nang le bokgoni, maitsholo, le boikemelo ba ba ka thusang setšhaba gore se gola sentle.

Dijo tsa setso sa Setswana ke merogo, dinawa, masonja, maotwana, mala, ditlhakwana, go di apea ke rutile ke nkgono wa ka ke na le dilemo tse some le tshelela. Ge ke di apea ke di apea ka botswerere ke di apea gore di jege, ke di apea gore di natefe, ke di apea gore le batho ba ba di jang ba kope le some more ka Seesemane.

Baagi ba ditoropong ditshenyego tse ba di fitlhelelang ke rent, go patela metsi, go patela motlakase, go a tura go batho ba ba nnang ko ditoropong. Mme gore go le taolo ya yona ke gore ba ba peileng ke bona ba ba gogelang ba ba dulang mo metseng e e duelwang, ba ba gogela metsi a bona ba ba gogela metlakase ya bona, go mme dituelo tsa bona di nna di ba ko godimo. Le dijo tsa mo ditoropong di na le theko ya kwa godimo, dilo tsa setoropo di a tura.

Dijo tsa mo setoropong ke tse di kry-egang ka potlako, ka di-fast food. Di-fast food ke dijo tse di fry-ilweng, dijo tsa di chips, dijo tsa mae, tse e leng gore di apeilwe ka mafura a le a mantsi tota. Mme jwale dijo tse ntseng jalo di a le lwadisa. Gore go laolega ke ge motho a ka thoma go ja dijo sa phepho tse di senang mafura a le mantsi, tse di senang letswai le le le ntsi, go mme ba ikatise, go mme ba je dijo tse ba reng ke tsa diet.